Ukugcina iziqhamo zam ngendlela efanelekileyo emva kokuba zingathengwanga ndingaye ndizomise, ezinye ndizenze iijusi okanye i-jam kwaye ndingakwazi futhi nokuphinde ndinikele ngazo apha ekuhlaleni, kuluntu oluhlelelekileyo. Iziqhamo ezinjengombona, izivuno ezinjengombona kanje, ndingaye ndikwazi ukuthi ndizigube, ndingawuthengisi umbona njengoba ungumbona, ndiwuthengise sewungumilimili. Futhi ke ndingaphinde ndikwazi nokuthi ndohlise amaxabiso am, ukuze nabani na akwazi ukufikelela kuwo. And esinye isivuno ndingaye ndisitshiye ukuze ndikwazi ukuqasha abantu ngaso, ndibarholise ngaso xa kungenzeka ndifune ukulima enye into kwakuloo xesha.

Inyathelo lokuqala kukuqale ndihlole umhlaba uba unjani. Inyathelo lesibini, ndingafuneka ndiwucoce umhlaba, ndisuse utyani olungafunekiyo, amagqabi kunye nengca enokukhula ibe sisithelo kwizityalo, kwisithintelo okanye ndingayibeka kanjalo. Ndingacoca nomhlaba ukuze uhlale ucocekile, ndikwazi nokuzama ukuba ndizame ukufaka umgquba ohambelana nalo mhlaba ndizawulima kuwo. Ndilinganise namanzi, ndiqinisekise ukuba umhlaba awugcinisi amanzi kakhulu okanye awuwathathi kakhulu amanzi. Ndifake futhi noomanyoro ukushiyana umhlaba uphumle. Ndimane ndiwuphumza umhlaba futhi ndiwuphumze ixesha elithile before ndilime.

Ukuphepha ukonakala kweziqhamo, iipesika ziyatshabalala ngokukhawuleza xa zingathengwanga ngexesha. Ukwenza i-jam kuyindlela elungileyo yokuzigcina ixesha elide, ngaphandle kokonakala. I-jam ingathengiswa kwiindawo ezahlukeneyo kuquka iivenkile, imarike okanye online, nto leyo eyandisa amathuba okwenza ingeniso. So, ukwandisa kwemakethe, imakethi ye-jam inkulu kakhulu. Ukwenza imveliso enexabiso eliphezulu xa ndenza i-jam, ndingaguqula ipesika ibe yimveliso enexabiso elingaphezulu kunexabiso lepesika enye, nto leyo ethetha ingeniso eyongezelelweyo.

Laa gadi ipha emva kwendlu kwamanye amakhaya ibizwa ngesitiya kwamanye amakhaya ibizwa ngegadi, iluncedo kakhulu kuba usapho lwaloo mzi luye lukwazi ukuba lutyale iziqhamo, iveji nje nombona ukukwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathi ngexesha lokuvuna abathengi. Umntu onalaa gadanyana iphaa uyakwazi uba athathe umbona wakhe ayowugubisa kwindawo ekufuphi egubayo, ngaloo ndlela akazuyithenga imilimili. Umntu onegadi esemva kwendlu uyakwazi ukuba athathe iitapile eziphuma egadini kwakhe, izipinatshi, iibhathanathi, amathanga azofaka endlini apheke isitshebo, akadingi kusithenga evenkileni.

Loo nto leyo ingathetha uba ndonge imali enintsi kuba andisayi kuphinda ndichithe imali enintsi ekuthengeni imifino evenkileni. Ndingaze ndithengise imifino endiyityalileyo, nto leyo ndizisela ingeniso. Ukuzilimela nokungaxhomekeki kwabanye, ndiyakwazi ukuziphilisa ngaloo ndlela ngaphandle kokuxhomekeka kwizitolo okanye abanye abalimi, futhi ke xa kukho nqongophala kwezityalo kwiimarike, ndinemifino yam mna ekhoyo endinayo so ayindichaphazeli loo nto. Ukuthengisa nokwenza ingeniso, ndingathengisa amazambane, amatswele nezinye iimveliso kwiimarike ndifumane imali yokuphila okanye yokutyala kwakhona. Ndingafundisa nabantwana ngaloo mali.

Loo nto iyoba luncedo. Kuqala xa befuyile abantu njengakuqala kwixesha lakudala, umntu xa ebe nembongolo okanye iinkabi zenkomo, ziyakwazi ukuthi zimlimele. Akunyanzelekanga ukuba aqashe oogandaganda, bezizamlimela. Futhi bekukwazi ukuba xa kukhona into edingekayo ekhayeni, kuthathwe eyo nkomo ithile ihambe iyothengiswa kuzozuzwa imali ngayo kuthengwe loo nto ingekhoyo. Kwi-part kwicandelo lokulima, xa belima abantu bazokwazi ukuba bangaxhomekeki ekubeni bathathe iimali zabo bathenge zonke izinto ukuze batye. Xa belimile izinto bazozifumana ezigadini zabo. Xa befuyile abantu into ezinje ngeenkukhu, izilwane ezinjalo bazokwazi ukuthatha zona benze isitshele.

Iikholeji, iiyunivesithi ziyabaququzela abo benza izifundo ze-agriculture okanye izifundo zokutyala ngokuba zibaqeqeshe benze ama-practical okanye bangene ngqo egadini bazame ukulima ngendlela abafundiswe ngayo. Bafundiswe nokuhlola umhlaba, norhulumente uyayisapota into yoba bakwazi abantu ukwazi ukulima, bakwazi ukuzilimela. Icandelo lakwa-agriculture lisapotwa kakhulu ngurhulumente, kodwa ke andinothetha kakhulu ngento zeyunivesithi kuba mna icandelo endikulo kwidyunivesithi alikho kwa-agriculture, andinalwazi olungaphaya. Kodwa ndinalo ulwazi oluthi bayaqeqeshwa ukuze bakwazi ukwenza i-agriculture kakuhle.

Ingalukhulisa uqoqosho loMzantsi Afrika loo nto ngokuba ukuba singanamafama amakhulu alapha eMzantsi phakathi, ngeke side sikwazi sithenge izinto kwamanye amazwe singuMzantsi Afrika. Uqoqosho lungenzeka kwalapha phakathi eMzantsi Afrika, loo nto ichaza ukuba uqoqosho lwethu luza kunyukela phezulu. Amanye amazwe angoomakhelwane namazwe esinobudlelwane nawo kwezoqoqosho nasekutreyideni, bebezo-order kuthi izinto ezinjengezityalo or iimveliso ze-agriculture, bebezozi-order kumafama aseSouth Africa. Loo nto ibizawunyusa ntoni? Uqoqosho lwaseMzantsi Afrika.

Ngokolwazi lwam ingqolowa isetyenziswa ekwenzeni isonka, iflawa, iiWeet-Bix. Zisetyenziswe futhi nakwii-biskithi or iikhokhizi, nee-doughnuts nee-muffins, ii-crackers, nje zonke izinto ezityiwa kule mihla ezininzi zenziwe ngengqolowa.

Ewe, ndicinga ukuba ikhona, kuba iirobhothi ezizosetyenziswa kwezi fama zizokwenza uba ushishino lube phezulu kakhulu. Umzekelo iifama zidla ngoba nkulu kakhulu ukuba zingasetyenzwa ngabantu, besebenza ngela hlobo lakuqala kungekabikho mitshini yale mihla. Ngoku sekukhona le mitshini yale mihla, yenza ukuba kube lula ukutyala ngokukhawulezileyo, kube lula ukunkcenkceshela ngokukhawulezileyo, kube lula futhi kwanokuvuna ngokukhawulezileyo. So, yinzuzo eyo kwiifama waseMzantsi Afrika.